Imibuzo engingayibuza ngingathi, iyiphi indlela eniyisebenzisayo ukunquma izinga lokukhuphuka kwemali? Uma nibuka ingabe abantu abaningi bazokwazi ukukhokha inani elisha? Ngabe niyalindela ukuthi lokhu kuzobathinta kanjani abagibeli benu? Ngabe nikulindele ukuncipha kwenani labagibeli ngenxa yamanani aphezulu? Ngabe nibe nengxoxo nabagibeli ngaphambi ngokwenyusa imali? Ingabe ikhona imithetho ephoqayo okufanele niyilandele uma nikhuphula amanani?

Abagibeli bengabambezeleka noma belahlekelwe amathuba ngoba bazofika sekudlule isikhathi emsebenzini, ezivivinyweni, noma emihlanganweni ebalulekile. Lokhu kungaholela ekulimaleni kobudlelwane bomsebenzi nomqashi, noma ukulahlekelwa imiholo yosuku. Abantu abaningi basebenzisa izitimela ukuya emsebenzini, esikoleni, noma kwezinye izindawo ezibalulekile. Ukungasebenzi kwezitimela kusho ukuthi kufanele bafune ezinye izindlela ezibiza kakhulu noma ezingathembekile. Abagibeli bayaphoqeleka ukuthi basebenzise amatekisi noma izimoto ezizimele okungabiza kakhulu kunezitimela. Kunabantu abadala kakhulu nabakhubazekile abasebenzisa izitimela. Kunganzima kakhulu kubo ukuthola enye indlela, ngenxa yokungakwazi ukuhamba kalula.

Ngibheka ukuhlanzeka kwamabhasi ikakhulukazi izindlu zangasese. Ngibheka intengo yamathikithi nokuthi iyalingana yini nezinsiza ezitholakalayo. Ingabe amabhasi ayohlolwa njalo futhi asesimweni esihle? Ingabe abashayeli banolwazi futhi bagcina imithetho yomgwaqo? Ngibheka izinsiza zokuphepha njengamabhande ezihlalo, nezinhlelo zokuphepha eziphuthumayo. Ukuba khona kwezisebenzi ezisizayo, ezihloniphekile, nezitholakalayo uma kudingeka. Ngibheka nomlando wenkampani ukuthi ngabe isebenza kahle yini.

Amabhasi agcwala kakhulu, abagibeli bama isikhathi eside okwenza kube nzima ukuhamba nezingane. Lokhu kudala ukungakhululeki nokungaphephi kwezinye izikhathi. Amabhasi awafiki ngesikhathi noma avele ahambe kungazelelwe. Lokhu kuholela ekutheni sibambezeleke emsebenzini, esikoleni, noma kwezinye izindawo ezibalulekile. Kufika inani lamabhasi elinganele kube kunenani elikhulu labagibeli, amabhasi agcina egcwala kakhulu. Amabhasi awahlanzekile, futhi kuyantshontshwa.